Ukukhuthaza ukubamba iqhaza, one, khuthaza ukuhlukahluka, nikeza ngemidlalo ehlukahlukene kanye nemisebenzi. Two, indawo ebandakanya bonke abantu, yenza kube nomoya wokwamukela abantu, izinsiza okufinyeleleka kuzo, qinisekisa ukufinyelelela okulinganayo kwabo bonke. Four, imifundazo, usekelo, nikeza ngosizo lwezezimali noma izinsiza. Five, izibonelo, abeluleki, ababambiqhaza nabaholi abakhuthazayo. Six, ukugubha impumelelo, qaphela futhi ukomelise impumelelo. Seven, izinhlelo zokuxhumana nabantu, xhumana nemiphakathi yendawo kanye nezikolo.

Angicabangi ukuthi izikole zenza okwanele ukukhuthaza amantombazane ukuthi adlale imidlalo. Izikole eziningi zisenezinsiza ezilinganiselwe kanye namathuba emidlalo yamantombazane. Futhi izinkolelombono zomphakathi ngokuvamile amantombazane ekulandeleni izithakazelo zezemidlalo. Ukwengeza, amantombazane angase nezithiyo ezinjengokuntuleleka kwabaqeqeshi besifazane noma izibonelelo. Izinsiza ezinganele nokuxaswa ngezimali okungalingani, ukukhuthaza ngempela amantombazane ukuthi adlale imidlalo. Izikole zidinga ukubhekana nalokho kuhlukana futhi zinikeze amathuba alinganayo, ukwesekwa, kanye nezinsiza.

Ukuze kuthuthukiswe ukufakwa kanye nokushintshisana ngamasiko, isikole kufanele sisungule ikomiti elihlelayo elihlukahlukene. Senze ucwaningo lwamasiko futhi siqinisekise izinsiza ezifinyeleleka kalula. Phakathi nomcimbi bangabamba umcimbi wokwamukela, bahlale imisebenzi yokushintshisana ngamasiko. Futhi banikeze ukuselekwa kolimi kanye nezindawo zokuhlala ezinenhlonipho. Isikole kufanele futhi sigcizelele ukudlala ngendlela efanele ubuncedi bezemidlalo, kanye nenhlonipho phakathi kwezimbangi ngemuva komcimbi kufanele baqoqe impendulo futhi bahlanganise umbiko wokuhlola ukuze babone izindawo okufanele zithuthukiswe.

Ukuqinisekisa ukuthi wonke umfundi angabamba iqhaza, ukulungiswa nokulungiswa kungenziwa kugeyimu. Isibonelo, izitshudenti ezinokukhubazeka ngokomzimba zingabamba iqhaza enguqulweni efinyeleleka ngesihlalo sabakhubazekile, noma ngokudlala igeyimu ebonakalayo. Abafundi kwengqondo noma kwenzizwa bangabamba iqhaza ngendawo yokuhlala efana nemithetho eyenziwe lula. Izinsiza ezibukwayo noma ubuchwepheshe obusizayo, ukungezwa izindima ezifana nabaphathi beqembu onompempe noma abahlaziyi zingadala ukuze kufakwe abafundi okungenzeka bangakwazi ukubamba iqhaza ngokomzimba.